Go ya ka nna, ke bona gore ba lefapha la pholo ba tshwanetse ba dire .

Ke bona e le botoka gore ba isiwe ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gore ka nako tse dingwe batsadi ba šiya bagolo le bana ba bone ba ba tsenang sekolo, mme ka nako tse dingwe bana he ba ya sekolong, ba tlogela bagolo ba sena dijo ebile bagolo ba kgona go lebala go tseya ditlhare tsa bona ka gore ga gona motho ya tla mo gopotsang tsone. Ka fao, kere go botoka fa ba ka isiwa dintlong tse tlhokomelang bagolo ka gore gona le batho ba ba tlhokomelang ka nako tsotlhe go thoma goseng ba ba fa dijo, motshegare le bošigo fa ba ba fa dijo, ba ba fa le dipilisi tsa bona, mme seo se tlo netefatsa gore ba tlhokomeliwa ka nako tsotlhe.

Batho ba setšhaba ba nagana gore fa go tlhokomela batsofe, se o tshwanetseng go se dira ke go ba fa dijo, o ba neele ditlhare tsa bona, mme o ba tlogele. Fela boammaaruri ke gore fa o dira mmereko o, o tshwanetse ke go o rata ebile.

Jaaka batho ba, ba bagolo ba, ba re godisitse ebile ba re tlhokometse le rona re tshwanetse go ba tlhokomela ebile re be le tlhompho jaaka ba re godisitse, ba re rutile le go tlhompha, tshwanetse le rona re buselletse se ba se rutileng.

Kwa malapeng a mangwe, o kereya gore go na le basimane fela empa go na le motsofe wa mme, ka fago ba ka se kgone go mo thusa ka dilo tsa go tshwana le go tlhapa kapa go apara. Seo se fa tšhono ya gore setšhaba se kgone go thusa ka dilo tseo basimane ba ka se kgoneng go di dira. Sona a se fapane byalo ka setšhaba, setšhaba se bona gore se thuse le ga gore dijo tsa bona ga di tshwane fela.

Mo tikologong ya me go na le tirelo e le nngwe e tlamelwang bagodi, mme e ba thusa ka nako tsotlhe kgotsa go na le bao ba ba tsamayang mo setšhabeng sa rona, ba tsena ntlo ka ntlo ba botsisa gore go na le bagolo, ba botsisa le ka gore maemo a fa lapeng a jang gore ba kgone go ba thusa.

Go ya ka nna, thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe ga ya siama ka gore re na le go bona ko thelebisheneng gore batlhokomedi ba batsofe ga ba ba tlhokomele sentle, ba bangwe ba felletsa ba ba betsa ebile ba ba rogaka ka gore ga ba ba tlhompe ka metlha le batho ba ba ba fang dijo, le dijo tsa gona di senyegile.

Go ya ka nna, phenšene eo, e dira sentle ka gore fa e le gore batsofe ba tlhokomelwa ke ba lelapa, ba tla kgona go ba thusa ka go reka dijo, ka gore ba kry-e dinamelwa tsa go ba isa kwa tleliniking, ba kgone go kry-a ditlhare tsa bone. Phenšene e, e thusa ka gore fa go sena yo a berekang kwa ntlong kgotsa kwa lelapeng, ba ka dirisa ona madi ao go reka dijo tse e leng gore di tlile go tlhokomela batsofe, ba tlo ja tsona mme ba kgone go nwa ditlhare tsa bona.

Sa mathomo gore o kgone go ka kopa pension, o tshwanetse e be e le gore o na le dingwaga di le masome a marataro go ya kwa godimo, mme o tlo tlhoka ka go ya.

Go ya ka lefapha la SASSA, motho o tshwanetse go simolola go amogela madi a pension-e, a na le dingwaga di le masome a marataro, mme ke akanya gore ntlha e ba e.

Go ya ka nna, ba lelapa ba tshwanetse go tseya madi ano a phenšene, ba bolele le mongwe wa moagisani yo a naleng koloi gore ka tsatsi le le rileng, a tle a tseye batsofe ka mo jarateng, a ba tseye a ba ise kwa dipetlele kgotsa kwa ditleliniking, mme seo se tlo go thusa gore ba seke ba tsamaya tsela e telele, mme dilo di tlile go nna bonolo go bona.

Go ya ka nna, ke bona e le botoka gore puso ya rona e tshwanetse ke go tlisa batho ba e leng gore ba tlile go tseya ditlhare fa dipetlele kgotsa ditleliniking ba di ise ko batho ba ba tsofetseng, ko di atereseng tsa bone, mme ba ka fokotsa matsatsi.

Go botlhokwa e le ruri gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhele kwa mokhukhung ka gore gantsi kwa mekhukhung, o kereya gore ba tshaba go ya kwa ditleliniking ka gore mekhukhu ya bona e kwa mafelong a e leng gore a kgole le ditleliniki ebile go ya tleliniking go tlile go tura ka gore ba tshwanetse ba palame ditekesi le gone gore ba fitlhe kwa ditleliniking, go sa na le nako, ba tshwanetse ba tsoge ka masa gore ba kgone go fitlha ko tleliniking, ba kgone go bona thuso, mme fa ditleliniki tse di tsamayang di tla go bona, go ka se tlhokege gore ba tsoge ka matsha, ba ye go palama ditekesi. Go tlo ba bonolo gore ba kereye ditlhare tsa bone ka bo gaufi.

Ke malwetsi e le a mantsi a o ka bonang kalafi kwa tleliniking jaaka fa o opa ke tlhogo, o ka ya kwa tleliniking ba go neela meriane, fa o bolawa ke leino ba ka go thusa ka go le ntsha, ba go neela meriane gore le fole ka pele. Fa o gobetse ba ka go fa dibandiši, ba tswalla ntho fa o gobetseng gone, ba roka, ba bandiša, mme ba netefatsa gore o kgona go ka phepafatsa dikgobalo tsa gago. Fa o na le bothata ba matlho, ba tlile go fa ditlhare tsa gona, ba go botsa gore o di dirise jang le gore o etse jang go ka tlhokomela matlho a gago go ya pele.